Tse ding tsa matshwao a kankere ke ho fufulelwa bosibu, ho fokola le ho kgathala, ho opelwa matswele. Ntho e ka thusang motho ke hore a hlahe ngakeng ka potlako, a dumelle hlahlobo, a amohele kalafo e loketseng.

Dumela bo ofisiri. Ne ke kenya tletlebo ya hore hona le shopo e haufinyana ya rona, eleng hore e rekisa meriana ya Sesotho e ke dumelang hore ha e molaong. Mme e mong wa bakgotsi ba ka o ne a ile a lo reka meriana hore atle a fodise mala a hae. Re thola hore meriana enana ha ya register-rwa. Ka kopo ne re kopa le tle le tlo iponela.

Tjhe, ha ho sa le bohlokwa hobane ha jwale bashemane ba yang lebollong ha ba sa hlompha se ka batho ba kgale. Mme ho tshwarwa poho le peto, le diketsahalo tsa peto ntse di tswella pele, ene se di di hodimo haholo. Ka mokgwa ha ke sa bona hore lebollo le bohlokwa.

Dumelang baahi. Ne re kopa hore re tle le qojwe le qobe mollo hore o etsahale ka tlung. Ne re kopa hore le time di-plug ha le robala. Le tlose paraffin-e le di-petrol-e le di behe kantle hobaneng ha ho, ha wa bolokeha ha le di beha ka tlung. Mme le check e hore, mme le lekole hore le timme dipolaka tsa motlakase.

Hwa etsahala hore e mong a bana le kokwana ya HIV e mong a ba sena yona. Ho thola hore e mong o hlaha dikamano tse leng horeng ha thola kokwanahloko eo teng, mme dikamanong tsa bona ba sebedisa condom hore ba seke ba, e mong a se ke ae fetisetsa ho e mong.

Ditleliniki di lokela ho etsa tsamaiso e hantle, ba matlafatse basebetsi le disebediswa. Ba kenyelletse setjhaba ho shebella katleho le ho lokisa diphoso. Ba etse tshebedisano le ba bang.

Ke tlo mo jwetsa hore ho bolokehile hore bana ba etse ente ka baka la hore ente e thibela mahloko a mangata baneng.

Ha ho ke wa ba le tharollo hohang hobane re ile ra jwetswa hore re emele e mong wa bakudi a kgone ho tswa sepetlele hore mme wa ka a tla kgona ho thola bethe. Ntho e ba ileng ba etsa feela ke hore ba mo kenye di-drip-e mme ba mo robatse hodima .

Nka mo jwetsa hore ho bohlokwa hore a nwe meriana oo hobaneng ha sa o nwe, ho tlo etsa hore masole a mmele a nne a be bobebe. Hano kgona ho matlafala, mme o tla fola kgale.

Ee, tlhatlhobo ya bongaka e bohlokwa jara le jara hobane tlamehile o shebe hore mmele wa hao.

Hangata ho hloka ho hloka ha phihlello ya ditshebeletso tsa bophelo bo botle ho baka hore batho ba bane le bana ba bangata, boemo ba thuto, borui le mesebetsi.

Tharollo e kenang le ona ke tlhahiso ka tsela e hlomphehileng le e dumellanang le setso. Ho kenyelletsa setjhaba le batswadi, ho tsepamisa maikutlo le boikarabelo eseng ka thobalano feela.

Se bakang sena ke phethoho ya setso le mehla, tshusumetso ya setso le boithati, ho hloka tsebo kapo temohiso, mathata a moruo le nako. Neng neng, batjha ba nahana ekare ba, ha ba sana nako ya ho hlokomela batho ba baholo ha ba ka etsa jwalo. Ba nahana ekare nako e tlo ba siya ya hore ba je botjha ba ba bona.

Nka ba jwetsa hore tlamehile ba je di-protein-e, di-carbohydrate, dijo tse nang le mafura a hantle feela, di-vitamin-e le di-mineral-, e bohlokwa haholo ba nwe metsi. Dijo tseo ba sa tlamehang ho di ja ke dipompong, di-chips, kgoho ya ho hadikwa le pie tse ngata, le letswai le le ngata.

Nka eletsa moraka hore a itsebe hantle pele a kena dikamanong tsa marato. A sebedise dithibela pelehi eleng dikgohlopo. Mme a ska etsa dintho feela a tatile.

Nna maikutlo a ka ke hore ha se tsohle tse netefaditsweng ke dingaka kapa science, tse ding di ka baka kotsi ho mmele. Papatso e sebedisitse maikutlo a batho hoba susumetsa.

Ntate ngaka, ka ha ke batla ho tseba ka tsa family planning. Ebe ke mekgwa e feng e fapaneng e ka thibelang pelehi? Mme ho ya ka wena ho bona ho le molemo hore ke sebedise sethibela pelehi sefe?

Nthwe nka, potso ya pele ke hore di-topic tse eleng hore re tlo di etsa ke tse fe? Mme potso ya bobedi ke hore re tlo e bala kapo re tlo e etsa na? Potso ya ka ya boraro ke hore ena le setifikeiti na? Mme potso ya ka ya ho qetela ke hore ha re qeta di course ya rona ho tlo bana le hlahlobo na?

Bohlokwa ba dirapa tseo ke hore neng neng re kgona ho thola dijo ho tsona ha ba mmuso ba sa kgone hore fepa. Mme tlamehile ka mehla le mehla e dule e hlwekile hobane ke moo re jellang teng.

Ntate, kwana sepetleleng se seholo hona le disebediswa tse felletseng tshebetso e kopanetsweng ka pele e potlakileng, ditsebi tse nang le boiphihlelo le tsebo e pharalletseng. Ke ka hoo re batlang o ye sepetleleng se seholo.

Nka mo eletsa hore a ye sepetlele hobane ke mahala, mme hona le dingaka tse tla mo lekola. Ha ele lebollong teng ha hona dingaka tse le horeng di tla mo lekola, mme ditshenyehelo di tlo ba ngata hobane ba batla tjhelete.

Monghadi, ke ya utlwela hore sepetlele motjhini wa x- ray hao sebetse. Mme ke le Lucas, kena le tsebo ka tsa circuit diagnosis, calibration le software updates le testing ya safety compliance. Mme nka thusa ka tsa x-ray, ka metjhini ya x-ray hobane kena le tsebo ho yona.

Ho ya ka nna, ke bona ho ntso lokile hore batsofe bane nne ba bone ngaka tsa mmuso hobane mmuso le ona ha ona tjhelete.

Ntho e ka le, e nka le eletsang ka yona batjha ke hore o tsohe, o iketsetse. Hobane ha o tsebe se tla etsahala ka hosane. Ha o ka etsahala hore motsofe oo a hlokahale o tlo bona o entse jwang? Tlameha o hle o batle mesebetsi nou o kgona ho ikemela jwalo ka motjha.

Ke tloba jwetsa hore hwa tshwana hore melao ya kgale ha e sa sebetsa, mme ho so sebetsa ya nou. Dintho tse kareng bo di-IVF moo eleng hore o tla batla motho ya tla a tla kgonang ho lo o tshwarela ngwana. Mme di-solution-e di solution di ngata tse leng hore re ka di etsa ha jwale-jwalo. Ha ho thuse hore re tiise hlooho re le batho ba batsho.

Dithibelei di ngata dithibela pelei di ngata. Mohlala, hona le di-condom hona le implant-e eo eleng hore banana ba e kenyang moo letsohong, hona le dipidisi tseo ba ka di nwang di-contraceptives tse eleng hore ba ka di nwa ho thibela pelehi.